Abahlobo bam xa bendenzela itheko, uhlobo lomculo endiluthandayo ngolwecawa elibizwa ngegosipeli ngokwesilungu, kuba kuba lula ukuba ndikhonethe noMveli-Nqangi okanye ndibe noxhumaniso noMveli-Nqangi. Kwaye nabantu abadala bazobe bekhona xa ndenzelwa itheko, kuba lula ukubonisa ukuba ndiyabulela. Ngeyona ndlela yokubonisa elo, ndicinga uba igospeli okanye amaculo ecawa ngawona andifaneleyo.

Ewe, ingangumbono omhle ukuba kube neWi-Fi, kuba kaloku iWi-Fi yenza izinto zibe lula, kwaye i-airtime okanye idatha iyadura, olumane uthenga yona okokoko. Umzekelo, abantu abaninzi bakhangela umsebenzi. Kungalula ukuba, kungalula ukuba bakhawuleza bawufumane, nokuthi bakwazi uapplaya. Nokuthi umntu omdala uba ufuna ubukela indaba, angasebenzisi iWi-Fi, acofe efowunini yakhe okanye umakhala emkhukwini wakhe, abukele indaba pha. Okanye naxa ufuna ukuqhuba imoto yakho ungayazi indawo, ungayisebenzise i-Wi-Fi, ungena kwi-intanethi, ugugulishe pha indleleni ugqiba ke ngoku uhambe.

I-cloud computing yindlela yokugcina, ucubungula, kunye nokuphatha idatha kwi-intanethi, esikhundleni sokuyigcina yonke idatha kumakhalekhukhwini okanye kwifowuni. Ivumela abasebenzi okanye abantu bafikelele kumagunya ezicelo kunye nemithombo kwimeko ezahlukeneyo, ngaphandle kokuba .

Ukungena kwiWi-Fi ka wonkewonke kungaba yingozi enkulu kumfundi, kuba ukusebenzisa iWi-Fi elula abantu bangafaneleka, bangakwazi ukufikelela kwiiakhawunti zakho okanye infomeyishini yakho. Kwaye bayakwazi ukuphinda, ukuphinda , idatha yakho. Kukho imicupheko emikhulu wokuba imawularha kanye nee-virus zingangena kwifowuni yakho okanye kwikhompyutha yakho. Ngoko ke, kubalulekile ukuba usebenzise i-VPN, eyaziwa nge-virtual private network, ukuze ugcine idatha yakho ikhuselekile.

Ewe, ingaba ngumbono omhle kuba kaloku iWi-Fi iyanceda kakhulu kwaye iyaseyiva ukuthenga idatha okanye i-eyithayimi, kwaye siyazibona besikolo, kungalula ukuba mabenze umsebenzi wabo. Kwaye nabantu abadala bayakwazi ukubukela ithivi okanye umamele irediyo besebenzisa yona iWi-Fi lena, kwezi smart TV okanye kwiifowuni ezi sizisebenzisayo.

Ewe, ngumbono omhle kuba kaloku iWi-Fi irayithi ilungile ezikolweni. Umzekelo, izikolo zethu ngoku sezinawo namakhompyutha, zingakwazi ukungena elebhu, zifundiswe ngabanzi ngayo yona iWi-Fi lena, okanye ukusebenzisa i-intanethi nakwezinye izinto esingazifunda ezibalulekileyo eziqondene kunye nesikolo. Ilunge kakhulu iWi-Fi kwaye irayithi ukuba mayibe khona nasezikolweni.

kwinani lwezixhobo kwinkonzo zestrimisho njengeNetflix okanye iShowmax zinezizathu ezininzi ezilungileyo. Okokuqala, kukunceda ukugcina umgangatho wezixhobo ezisebenzayo, ukuquka umjikelo wokuhlawula, ukuze ukwazi ukugcinwa kwemali yenkonzo. Ukuba abantu abaninzi bangangeni kwinyathelo enye, ingaba yingozi kumgangatho. Okwesibini, imitha ibalulekile ukuze iqinisekise ukuba nokuqhuba komsebenzi kulula , nokulawula ubutyatha okanye ifowuni zeemfuno ezahlukeneyo.